Kubalulekile ukuyihlalisa imali emveni kokuba uyityale ngoba ubufuna ukwenzele inzala. Xa uyikhupha ngaphambi kwexesha ayizukwenzela le nzala efanele uba ikwenzele yona.

Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba imali okanye i-loan lo oye wayithatha nebhanka okanye naloo ndawo othathe kuyo isivumelwano uba uthe uzawuyigqiba emva kweenyanga ezithile, ukuze i-credit score yakho ihlale intle funeke wenze kanjalo. Kungabikho apho ungazubhatala khona ngoba loo nto iyayenza uba igama lakho libe libi, ungavunywa kwezinye iindawo naxa sowudinga uncedo.

Into eye yenzeke baye bathathe leya indala wena bowukade uyiqhuba, babe bejonga ukuba imali yayo ithini. Ukwenzela uba xa uthatha wena le yakho entsha oyifunayo banciphise phaa kule uzayithatha intsha, ugqibele ke ngoku sowungabhatali laa mali inkulu ubhatala kancinci kunale mali ubuzawuyibhatala kuba bona kuba ngathi niyatshintshiselana. Bathatha le yakho indala bakunike eyabo entsha ozawuqhubeka uyibhatala, bakwehlisele imali yayo ubuzayithenga ngayo.

Umphangeleli xa kephelelwe ngumsebenzi uye ahambe aye kwaLabour apho begcina khona imali ebizwa ngoba yi-UIF, Unemployment Insurance Fund. Ahambe ayoyikleyima imali yakhe uba mhlawumbe uphelelwe ngumsebenzi, akawuyekanga yena kuba ethanda umsebenzi kodwa uye wamiswa emsebenzini ndlela mhlawumbi ye-retrenchment okanye kuye kwaphela ikhontraka., ikhontrakthi yalo msebenzi bekewenza. Okanye kuphele ixesha bebemnike lona loba uzawube abasebenzela babe bebedontsisa imali yengxowamali ezawumnceda xa sekengasebenzi.

Abantu abanintsi abayithatheli ntweni into kamasingcwabisane okanye ukubaluleka komasingcwabisane. Baye bacingele ukuba bazawuphinde mhlawumbe bayibhalise okanye bayithathe kube kanti mhlawumbi ixesha labo alilidanga. Kubalulekile xa uqala umsebenzi uzicingele nawe, ucingele usapho lwakho, ucingele abantwana bakho.

Ndingathi urhwebo ngoba banintsi oosomashishini abafuna iindawo zokuqeshisa ukuze bakwazi ukuqhubeka namashishini abo. Umzekelo noNSFAS uye asebenzisane mhlawumbi namayunivesithi, amayunivesithi asebenzisane nabantu abaneendawo zokuqeshisa ukuze bakwazi ukufaka abantwana baloo dyunivesithi bahlale apho uqeshisa khona. Emva koko ukwazi ukubhataleka noba uzobhataleka mhlawumbe emva kwethuba ke edyunivesithi, kodwa ezorhwebo zinemali kakhulu ukudlula ezokuhlala.